Ee, ke kile ka ya lenyalong le leng motseng wa heso moo dijo di neng di le monate haholo. Ho ne ho ena le mefuta e fapaneng ya dijo. Ho ne ho ena le nama e besitsweng, dijo tsa setso tse kang papa, chakalaka le moroho le di nnete tse kang reise le setjhu sa kgoho. Ho ne ho boetse ho ena le dino tse futhumetseng le tse batang hammoho le diperekisi, dikuku le dipompong bakeng sa botle ba dijo tsa qetelo. Mokgabiso wa dijo o ne o hohela mahlo ka diphahlo tse hlwekileng le mabenyane a tafole. Bohle re ne re thabile, re ja re bososela re ananela mosebetsi o motle, o entsweng ke ba hlophisitseng.

Ee, ke rata mmino wa setso hobane o nkgopotsa meetlo le moetlo wa rona. Mmino ona o na le medumo e kgutsufatsang le melaetsa e nang le moelelo e buang ka bophelo, tlhompho le kopanelo ya setjhaba. O tsamaisana hantle le mokgwa wa ka wa ho phela hobane ke rata dintho tse nang le motheo wa setso le boitukisetso. Ke ka baka leo ke ka thabelang haholo ho bona mino wa setso o bapalwa seyalemoyeng ho tle ho hodiswe setso sa rona le ho ruta batjha bohlokwa ba ona.

Ha ke etsa dijo tsa ketsahalo e kgethehileng, ke qala ka ho rera lenane la dijo tse fapaneng tse kang nama e besitsweng, moroho, papa le salad. Ke boetse ke kenyelletse dijo tse monate tse kang dikuku kapa dipompong bakeng sa qetello. Ke lokisa ka ho hlwekisa tsohle pele, ke pheha ka hloko, ke sheba hore tatso e be e monate le hore dijo di be mo kgabong o motle. Hape ke hlophisa tafole ka tsela e ntle, ho etsa hore baeti ba ikutlwe ba ananelwa.

Dumela, ke letsetsa lelapeng ho tswa lehlakore la ntate wa Palesa, o kopa ho le tsebisa ka moketjana wa mpho ya badimo oo a tla o etsa ho leboha hore moradi wa hae Palesa o fumane mosebetsi. Mokete o tloha tshwarwa ka moqebelo ka la mashome a mabedi a metso e mehlano Motsheanong. Ho qala ka hora ya borobong hoseng ho lelapa le tla kopana le ho etsetsa badimo diteboho. Batho bohle ba memetse ho tla ba apere diaparo tsa setso, tse hlwekileng le tse bontshang tlhompho, ba tla ba le dijo, mmino le dithapelo. Re tla thaba haholo ho ba le lona moketeng ona o kgethehileng.

Ke nahana hore mekgwa ena ya mahadi e na le bohlokwa bo boholo hobane e kopanya malapa ka tlhompho, botebo le hlompho ya setso. Taba ya hore ho hlomphwa ditlwaelo tse kang ho hlajwa kgomo ho kopanya malapa le ho seha matlalo ka bonngwe e bontsha kopanelo. Lerato le kutlwano e ruta ba banyenyane bohlokwa ba meetlo mme e matlafatsa setjhaba. Mokgwa wa semphete ke o fete o boetse ng o bontsha thabo. Tshebedisano le tlhompho ya hore bohle ba kene letsholong ka mafolofolo, ke mekgwa e lokelang ho tshehetswa le ho sireletswa hobane e boloka boitsebahatso ba rona.

Ee, ke sebedisa sebaka sa kopanelo haholo bakeng sa ho ithuta, ho bala le ho kopanela le ba bang. Hangata ke ya library-ing ya setjhaba ho fumana dibuka ho etsa dipatlisiso le ho sebetsa ka kgutso. Ka nako e nngwe ko lebaleng la dipapadi, ho shebella kapa ho bapala mmino kapa dipapadi tsa setso. Ke dula haufi haholo le mabaka ana a kopanelo. Ka lebaka leo ke kgonang ho fihlella ha bonolo, a thusa haholo ho ntshetsa pele bophelo le katleho ya rona re le baahi ba setjhaba.

Bophelo ba ka ha bo tsamaisane hantle le mokgwa wa ho phela ka hare ho motse toropo, moo ho leng lerata ka dinako tsohle. Ke rata sebaka se kgotsitseng moo nka phomolang hantle ka sebetsa ka kgutso le ho nahana hantle, lerata le sa feleng le ka baka mokgathala le ho fokotsa tswelopele ya bophelo ba ka. Empa ke ka iphumana ke dula moo haeba ke fumana mosebetsi o motle toropong, kapa ke ya ithutela haufi le ditheko tse ka hare ho toropo. Hape haeba ke sa fumane sebaka se seng se loketseng kapa se haufi le mesebetsi eo ke e etsang. Nka tlameha ho dula moo.